Molao o nna ke go itseng o e leng gore bakgweetsi ba le bantsi ba one, ke molao wa gore ba tsenye lebanta ka dinako tsotlhe, fa ba kgweetsa mo mmileng.

Fa o dirisa Uber le Bolt-e tlhwatlhwa e re patelang ke tlhwatlhwa e le nngwe, mme e ya ka gore le palama le le bakae, e ya ka nomoro ya lena, gore le ba bakae, fela lo patela tlhwatlhwa e le nngwe, le nngwe. Mme lena kwa bofelelong, ke lena le tla aroganyang gore mang o patela bokae, o patela bokae.

Dilo tse ke sa di rateng tse ke keileng ka di bona go tletse kwa tereneng, ke gore go pitlagane, batho ba push-ana. Gape se sengwe ke gore go tletse batho, ba bangwe ba rekisa, ba bangwe ba eme, go tlhakatlhakano, go .

Se se neng se diragala ke gore batho ba ne ba itlhaganetse go ya ditirong. Mme re kile ra emisa ke mapodisi, ka gonne mokgweetsi wa rona o ne a sena dipampiri tse di tshwanetseng tsa go kgweetsa, mme koloi ya gage e ne e fetile letlha la permit-i.

Mo ke nnang mo teng, ga o na le ditirelo tse di kgethegileng tsa dipalangwa tsa baagi, tsa batsofe. Se se ka diriwang ke gore batsofe ba nne le dipalangwa tsa bone, ka gonne ba tle ba sokole kgotsa ba nne le nako e e leng goreng ga ba fitlhele thuso e nepagetseng fa ba kgweetsa, ka gonne bakgweetsi ba bantsi ba na le pelo e nnyane. Mme ba felela batho pelo, mme ba tsamaya ba ntse ba itlhaganetse ga ba na nako ya go fa batsofe nako, e leng gore ba ka tsena sentle mo dipalangweng.

Go diragalang mo mebileng fa pula ena, sa ntlha, go ga metsi mo mebileng, dipula tse dikgolo di dira gore metsi a felele mo ditseleng, mme mebile e katoge kgotsa e felele e tletse. Sa bobedi ke gore go ka bonako ga dipalangwa, diterena, dibese, dikoloi, di tsamaya ka bonya, go nna le pabalesego, mme seo se dira gore batho ba diege. Sa boraro, ke gore go kgotlhela mo traffic-ong, batho ba bantsi ba tswa ka nako e le nngwe, go tshaba dipula, mme seo se oketsa pherekano mo mebileng. Sa bone, ke go tlela ke tiro ya le dikotsi. Fa pula e dira gore tsela e , dikoloi di ka thulana kgotsa tsa wa, mme seo se diegise tsamayo ya batho.

Ke ka ntlha ya gore, mo lefelong le go emelwang ditekisi gone go phela go na le batho, mme le gone borra ditekisi ba le bantsi ba kgone go thusa batho fa go ka nna le kotsi e e tlhagelelang. Mme ba netefatse gore banamedi ba bone ba bolokesega ka dinako tse tsotlhe, ka gonne le bone ba mo tirong ya go dira bonnete jwa gore banamedi ba fitlha ka nako, mme ba bolokesegile. Mme le mo ba emang teng, ba emela ditekisi ba bolokesega.

Mmila o ke ratang go dirisa fa ke ya tirong, ke mmila wa highway ka gonne, ga ona mo o fetogang, o tsamaya o ga gona mo re emang kgotsa ga ona di-robot-o, mme gantsi, ga ona le traffic-ki. Ke nagana gore batho ba na le mebila e ba e ratang, ka gonne ba leka ka bojotlhe gore ba avoid-e kgotsa.